Ke mafelo a mangwe a di-shop-o tsa diaparo le dibanka.

Ke rata gore nka reka data, ka gore data o kgona go tsena ka WhatsApp wa o founela motho ya.

Ke rata gore nkare e ka nna data re ka kgona go reka Wi-Fi router e e leng gore e na le unlimited data, e uncapped-e gore re kgone go e dirisa re le ba botlhe ka ntlong.

Pele a reka founu o tshwanetse go lebelela dintšhe tsa gago tsa founu, a lebelele camera quality, a lebelele space-e sa founu, a lebelele dilo tse di ka mo founung. Go na le difounu tse e leng gore ga nna di-App-o tse dingwe, go tshwanakana le founu ya Huawei, ga ena Play Store mme e dirisa App Gallery yona App Gallery di-App tse dingwe di gana go bereka teng ko founung e ya Huawei e.

Ka founu o tshwanetse go lebelela quality ya camera. O tshwanetse go lebelela di-App-o tse di ka mo founung, go na le di-App-o tse dingwe mo di founung tse dingwe ga di yo. Nako e nngwe ga di bereke ka mo founung. And-e gape o tshwanetse go lebelela founu e ka seka ya mmatlang gore a kgone go e e patelela service ya teng kgwedi nngwe le nngwe. And-e sa boraro ke gore o tshwanetse go lebelela le quality ya camera gore quality ya camera e jang. Go botlhokwa.

Sa ntlha ke gore o kgona go report-a fa motho a go sotlakaka mo inthaneteng kgotsa mo mafaratlhatlheng, o kgona go ya go report-a motho yo o. Go na le Act, ba re POPI Act, e leng gore e re sireletsa thata ka go sotlakakiwa mo inthaneteng.

Ga motlakase o kgaoga, di Wi-Fi di a tima. Akere di bereka ka motlakase, so ga motlakase o , ga e kgone go bereka. So re tshwanetse ke go nna le di-fibre, ka gore di bereka ntle le motlakase.

Nnyaa ka gore go nna le mogala wa letheka o dira gore dilo di nne bonolo. O ka kgona go founela motho e leng gore o kgakala le wena, o ka kgona go romela molaetsa, o ka kgona go tsena mo mafaratlhatlheng, o kgona go nna le mafaratlhatlha. O ka kgona go kry-a dikgang tsa tsamaiso ya Aforika Borwa.

Didiriswa tse di botlhale di tla dira gore re kgone go kry-a thuso ka pele, go tshwanakana le ga motho a ka kry-a kotsi fa, re ka kgona go batla didirisiwa tse e leng gore di botlhale, di ka kgona go tsaya motho o ka pele, di amo romela ko bookelong. Di ka kgona go dira dilo tsa rona bonolo thata.

Dilo tse ntlha tse ke di dirileng ka founu ya ka ya ntlha, ke save-ile dinomoro tsa batho, ka batla di-App-o tse dintšha tsa founung ya ka.

Nna ke dirisa.

A e ka tokafatsa jaana, nka kgona go ipatelela kwa sekolong ga ke setse ke bereka go tshwanakana le ga nka bereka mo mabenkeleng, ke tle ke kgone go ipatelela maduo a sekolo.

A tokafatsa jaana, ke kgona go bereka ntse ke tsena sekolo.

Gona jaanong, o kgone go direkota, go na le voice record e e leng gore o ka kgona fela ka founung ya gago. Wa re, ke kgopela gore o founele mang-mang, e tla kgona go mo founela. Or-e o kopa yona founu ya gago gore e send-ele mongwe molaetsa, e kgone go mo sendela melaetsa.